Ho kganna ha bona ho wa ntshosa ebile ho ho beha pelo ya ka masising pelong hobane di-accident-e tse ngata kapa kotsi tsa dikoloi tse ngata, ke ka nako eo di etsahalang ka yona. O fumana le bana ba sekolo, di-transport-e di thulana le dikoloi tsona tsena tsa ditekesi. Jwale ha koloi kapa tekesi e tsamaya ka lebelo le jwalo, ke ikutlwa ke sa tshwarehe hampe, mme ke tshohile hore na ke tla fihla moo ke yang ke sa phela na? Kapa ke tla kgutla moo ke tswang ke sa ntsane ke phela. Ha e thabise hohang.

Leeto la ka la sefofane lene le le monate hobane rene re tsamaile e le leloko. Empa kene kena, ke sa tsebe hore ke ikutlwe jwang hobane kene kena le letshoho ebile ke thabile ka nako e le nngwe. Hone ho le monate re kopane mme le ho kgutla, ra kgutla ho le monate re kopane. Ho monate ho palangwa sefofane ebile ha o shebile ka ntle o bona maru, mme ha o sheba fatshe o bonela le ditoropo di le nyane. Mme hone ho le monate, hone ho le monate haholo. Kene ke ile ka ba le nako e monate haholo.

Yoh! Ho palama tekesi e ntjha-ntjha hone ho le monate ebile le mokganni wa teng o ne a ithabetse ebile a thabetse le yona koloi ya hae e ntjha. Batho bane ba thabile le bona, ele moqoqo ho fihlela moo re yang teng. Ene e nkga ha monate le mokganni a iqekile tseleng ho bontsha hore o ithabetse koloi ya hae e ntjha. Mme ha batle ho ipona ae sentse kapa a thulane le e nngwe koloi. Rene re tsamaye monate tsatsi leo ebile ya ba monate, ra etsa le bokgotsi hona moo taxing hobane rene re qoqa.

Nthwena mona e habedi hobane le ha o tsamaya ka tekesi ya hao kapa koloi ya hao. Ka koloi ya hao ho monate haholo hobane nako eo tekesi e nkang ho fihla mosebetsing, ka koloi ya hao o lo fihla ka potlako. Mme koloing ya hao ho monate hobane o dula ka makgethe ha o sokole. Jwale taxing le dula ka ho petetsana nakong e nngwe hobane bakganni bana le ho batla ditjhelete tse extra. Jwanong tekesi e nka nakonyana ho fihla moo fihlang ho ya mosebetsing hobane le ditsela e nka tse ding hore e kgone ho siya batho moo ba tshwanetseng ba siyehe teng ha ba ya mosebetsing.

Ho bohlokwa haholo hore baithuti ho tswe dibese tse tla kgonang ho ba nka ditopong tse itseng hore di ba ise dikolong. Hobane sena se ka qoba taba ya hore bana ba fihle sekolong ba tsamaile ka maoto tsela tse telele, ba fihle ba sena mofutsho, ba sena mafolofolo a hore ba ka ba ba kena di-class-eng ba ithuta. Ba bang o thola se ba robala class-eng hobane ba etswa ke mokgathala. Ho ka ba molemo haholo ka hore seo se ka qoba tsohle tsena. Bana ba ka fihla hantle ka nako sekolong, ba fihla ba etse mesebetsi ya bona, ba tseba le hore le ha ho tswa sekolo dibese di ya ba nka di ba isa hae. Ba fihla ka nako, ba kgona ho etsa le mesebetsi eo ba tshwanetseng ba etse ha ba tswa sekolong mmoho le mesebetsi ya hae ya sekolo.

Ke kgathatso e kgolo haholo ya mafura a koloi hobane le ha a theoha a nyoloha, di-transport-e kapa dikoloi tse nkang bana le tsona ditekesi ha ho nyoloha mafura di a nyoloha empa ha a theoha, tsona ha di theohe. Le mesebetsing ha o ka re wa kenya tletlebo ya hore o batla ho nyolosetsa tjhelete ka baka la hore mafura a phahame, nakong e ngata ha o thole yona tjhelete eo. Jwale ho boloka tjhelete nakong e tjena ke hore seo o bonang o se kgona le ha ekaba makgolo a diranta kapa ka moo matla a hao a fihlang teng hobane o kekebe wa tseba hore nneteng-nneteng ke eng kapa ke bokae seo o tshwanetseng o se behe? Nakong e re phelang ho yona e boima haholo ebile haholo tabeng ya tjhelete.